Hlathulula bona itheknoloji ingabasiza njani abantu abakhubazekileko. Abantu abakhubazekileko ngezinye iinkhathi abakghoni ukwenza imisebenzi ethileko ngebanga lokurholophala izandla namkha ezinye iindlela ngakho-ke itheknoloji ingabenza bona kube lula bonyana bakghone ukusebenzisa izinto zobuchwephetjhe.

I-Wi-Fi yasimahla, yi-Wi-Fi ongena kiyo namkha uthi nawuvulele itshwayo le-Wi-Fi ungene kiyo simahla ingafuni i-password eminye imininingwana yokuthi ungene. I-Wi-Fi oyisebenzisako ongena okghona ukusebenzisa idatha uyisebenzisa ngendlela okghona ngayo ungafuni eminye imininingwana yokuthi iimvumo zokuthi ukghone ukungena.

Indima edlalwa maphephandaba wemakhaya kunikela abantu namkha kunikela abantu laba abanganawo abomabonwakude, imirhatjho bonyana bafunde iindaba ezenzekako eenarheni ezinye ezenzeka eenarheni zabo babe nelwazi ekwazini iindaba ezenzekako emphakathini namkha eenarheni zabo.

I-Wi-Fi kulokha usebenzisa idatha lomunye umuntu osele alithengile akunikele imivumo bona ulisebenzise, wena ukuzokubamba nge-Wi-Fi. Bese nakulidatha lona, idatha kulokha wena uzithengela, uthenga i-ethayimu bese ulisa uthenga idatha kuya ngenani lemali olifunako.

Edlalwa yimidiya emnothweni yikulu khulu ngombana yenza umnotho wangenarheni yekhethu okuyiSewula Afrikha uthuthuke ibe nelwazi ekwenzeni izinto ngendlela yetheknoloji, inikele ilwazi elinabileko endleleni itheknoloji engasetjenziswa ngayo enarheni yethu.

Iqakathekile i-Wi-Fi ebantwini bemakhaya ngombana ibondlela imali i-Wi-Fi, nawune-Wi-Fi kanengi ubhadela umuntu osele ayibhadela, ubhadela kwaphela inyanga nayiphelako, inyanga nayithomako. Kuya ngokuthi yena ufune i-Wi-Fi yamalimi kunokuthenga idatha ngaso soke isikhathi namkha malanga ngokulandelana iwondlela abantu imali.

Idatha ngeSewula Afrikha libiza khulu ukudlula ezinye iinarha, njengalokha ubonisa bonyana idatha laseKenya alibizi kangako. Alo leSewula Afrikha kubayini libiza? LeSewula Afrikha siberegisa iranda begodu nasiqala umnotho wethu kubonakala iranda liwile ngenarheni yeSewula Afrikha begodu umnotho lo wenza bonyana iimali zikhambe kancani nakancani ngokuwa kweranda. Ngakho-ke ukubhadela kwama-tax ngeendlela ezihlukahlukeneko kufuna ukuhlanganisa iranda esele liwile enarheni yangeSewula Afrikha.

Ngezinye iinkhathi abavumi ngibo abenza bonyana bangatholakali kwezinye iimidiya. Kuthola ukuthi umvumi nanyana adumile njalo kodwana i-YouTube akusiyikundla ayisebenzisako ekuthuthukiseni ikghono lakhe ekwazikweni kwakhe tholukuthi usebenzisa yona i-TikTok kwaphela.

Idatha libiza imali ephezulu ngeSewula Afrikha kungebanga lokobana umnotho sele uwile, ngakho-ke ngokubiza idatha ngemali ephezulu bazama ukubuyisa umnotho wenarha esele sowuwile ngombana nawuthenga idatha lelo kuba namakonyana weranda phezu kwemali wedatha olifunako. Ngokwesibonelo, nawuthenga idatha letjhumi imalakho kutlhogeka bona kube litjhumi linye lamaranda kodwana uthenga idatha letjhumi.

Amadatha owabukelako kwamambala aqeda ibhethriya kodwana kunokuthi ulondle kutlhogeka bona uwabukelele etjhatjharheni ukuze awondleke ibhethriya.

khulu idatha kubukela amavidiyo ngombana ukuthumela umlayezo kungaba mlayezo omncani nje kodwana ukubukela amavidiyo ngiwo adla khulu ngombana uthola sele adle ama-MB amanengi ngezinyiinkhathi amavidiyo amanye adosa ibangelide akhambe lapha ema-irini amabili, i-iri linye njalonjalo.

Nanyana amaphephandaba abikiindaba ngemva kwesikhathi kodwana umthombo weendaba loyo usese liqiniso namkha usese ngiloyo othembekileko.

Awa akusikutjhugulula kwezinto, isikotlelo abantu abanengi iditjhi basayifaka kodwana basuka bafaka enye esese ithuthukisiwe ebizwa ngokuthi yi-Explorer, i-Explorer lena inendlela ekhethekileko esibiza ngokuthi i-smart ngombana ukghona ukuba ne-Wi-Fi yakho ubukele ama-movie, kwa-Netflix njalonjalo.